Di-subscription ke tsela eo wena o kenyang ka hare ka yona. Ha tse ding tsa di-subscription-e e batla e ba tsa mahala, empa tse ding di na le tefello. Ho tla tswa feela tefello ya teng e qala ka diranta tse kae? Mme seo se etsa hore kannete o be ka hare ho dintlha tse tla tshohlwa lekaleng eo kapa platform-ong yona eo.

Hanghang ha ke bua le data, ke tla qala ho batla di-platform-o tseo ho bapalwang di-game tse etsang tjhelete teng. Le ho leka ho eketsa lekeno la ka, mme lekeno leo ke qalelle ho bona hore ke reka data e ntlafetseng jwang? Tse ding tse nka di etsang ka data, ke ho leka ho nka kgwebo ya ka ke e behe mmapeng. Ka tse ding tsa di-App tse tshwanang le Facebook, ha mmoho le WhatsApp-o.

Seo nka se buang hore maswabi ebile ke kutlwelo bohloko e kgolo hore ebe phoso ya mofuta oo e etsahetse. Ka ha le rona re batho re etsa diphoso. Ne ke tla kopa hore kannete ke tla mo ke mo fa data eo ae rekileng, ke be ke mo ekelletse e nngwe ka hodimo ho ya mohala. Ele ho kopa tshwarelo, mme ke ikokobetse ka ha moreki ka mehla o dula a nepile. Mme seo ke ho ananela le ho bontsha hore kannete ho ananela diphoso tsa hao.

Ke rata dipina tse ngata haholo mona Afrika Borwa. Dipina tsa monna yane a tshwanang le AKA le dipina tsa bo Casper Nyovest, dipina tsa bo Emtee. E batla e ba dipina tse hlileng di bua ka bophelo. Ke rata dipina tse hlalosang bophelo, tse o fang tshepo, tse o fang lerato, tse o fang tsebo.

Ke se ke tseba kapa ke rata a mang a maleme a dipuo tse kwano Afrika Borwa. Dipuo tse ka reng Sexhosa, Isizulu, Afrikaans, Sepedi, Setswana le tse ding. Dipina tsa bo Big Zulu tse ka reng . Ke dipina tseo nna ke di ratang haholo. Dipina tsa bo Emtee, dipina tse kenelletseng tsa senyesemane tsona ke tse ding tsa dipina tseo ke di ratang. Maleme ana ke maleme a re kopanyang re le Afrika Borwan mme ehlile a re beha mmapeng lefatsheng ka bophara.

Difilimi tsa rona re tle re rekise haholo mose ho mawatle, re tla lokela ho itekola, re itjhebisise hore na ebe ke eng seo rona re se etsang ka tsela e sa nepahalang? Mme ke nahana hore hape se tla re thusa, ke ho leka ho batla tsebo e kenelletseng kapa ho sebedisana mmoho le tse ding tsa di-actor-a tse hlileng di actor ka kwana ka mose. Ke nahana seo se ka thusa ho rona re tle le tsebe kapa re tle re kgone hoba mmapeng ho latela difilimi tseo rona re di ntshang ka kwano. Ho leka ho sebedisa puo e nepahetseng, ho hlaola mahlapa le tse ding jwalo-jwalo.

Ditheko tse phahameng tsa data kapa yona airtime, ke tsona tse etsang ke se ka hlola ke mo letsetsa haholo. Ke ne ke hlola ke o letsetsa haholo mehleng e fitileng empa matsatsing ana ha ke sa kgona ka lebaka la ditjeho tse hodimo tsa airtime. Seo nka kgonang ho se etsa hona jwale, ke o leka ho matlafatsa kapa hona ho leka ho bua le wena ho latela marangrang mona. Empa ho o letsetsa ho batla ho le boima ka lebaka la ditjeho tse seng di phahame.

Founu e ya ka e kgona ho nka dinepe kapa ditshwantsho tse ntle haholo, ebile ena le nka le di-video tse ntle haholo. E kgona ho nka di-video le ha motho a le hole kwana. Ke kgona ho nka ke mmehe pelaka, ke mmehe haufinyana le nna, ke mo zoom-e hantle, ke mmehe pelaka mona. Ee, ebile founu ena ya ka ena le di tse ntle haholo e kgonang ho nsireletsa le ha ke le ka hara mathata. E kgona ho tlalehela ba sepolesa ka pelenyana, yona ka boyona. E batla ena le di-App-o tse hlileng di nthusa haholo ho check-a mmele wa ka hore na o eme jwang? Le tsa bophelo ba ka.

Nna ke ne ke founa tjena ehlile ke batla dikarabo. Wi-Fi tsa mona ehlile di di hole haholo. Rona ha re kgone ho kena ho tsona ho leka ho download-a kapa ho etsa di-research-e, ho leka ho etsa dintho tsa sekolo bakeng sa bana ba bo rona. Mme seo ntate ke batlang hore o nthuse ka sona ke ho leka ho fumana tsela, kapa matsapa a hore o tla re thusa jwang hore le rona re tle re kgone ho fumana Wi-Fi e tlaba haufinyana le rona? Re a kopa ka boikokobetso bo boholo ntate o tlo di thuse. Ebang o sa kgone hore thusa le teng o re jwetse hore re tla batla thuso hoba bang ba hodimo ho wena. Ka kopo, ka kopo, ka boikokobetso bo boholo.